Malume, ngicela uhlale phansi, ngifuna ukuxoxela kahle ngocingo lwakudala kanye namafoni esiwasebenzisa manje ama-smartphone. Ukuthi abaluleke kangakanani, ucingo lwakudala wawungakwazi ukuthumela imali uma unalo, ayengekho ama-social network, wawungakwazi ukwenza i-video calling, lokho kusho ukuthi ufonele umuntu ube umubuka nibukane naye. Kanti i-smartphone ikwazi ukuzenza zonke le zinto, yenza futhi nempilo isheshe kakhulu.

Ziningi izitayela zomculo. Okokuqala, i-jazz, umculo opholile lapho khona okudlala ama-instrument kuphela. Mase kuba khona umculo we-hip hop, umculo we-hip hop ilapho khona okuculwa kusheshwe bayashesha uma becula. Masekuba umculo we-electronic i-EDM, umculo wokudansa, isikhathi esiningi lo mculo udlala emaklabhini lapho khona kusuke kugcwele abantu bezodansa, kuyadanswa kuwona.

U-Elizabeth umnganami omusha ofikile endaweni. Uthi uqhamuka phesheya kwezilwandle, wase wangicela ukuthi imuphi umculo esiwulalelayo la endaweni? Ngamutshela ngo maskandi, ngathi thina bantu baseNingizimu Afrika silalela umasikandi kakhulu ave umnandi, ngoba siyasina uletha injabulo uyasihlanganisa futhi umculo wendabu wala eNingizimu Afrika. Ngibe sengimuxoxela nanokuthi khona abaculi abafana noMthandeni, noHhashi elimhlophe, nabanye, nabanye. Ngabe sengimzwisa lo mculi wawujabulela naye ngoba ubengawazi.

UGugu umngani wami, ngahlala phansi naye, ngamutshela ukuthi akakhethe uhlelo lokusebenzisa, lokuxhumana noma lokuthumelela umyalezo ngoba ilona elisebenzayo kakhulu esikhathini samanje, futhi ukwazi ukusendela abantu abaningi umuyalelo ngesikhathi esisodwa nabo bakuphendule ngokushesha. Nokuthi uzokwazi ukuthwebula isithombe asidingayo aphinde amsendele umuntu. Ngakho-ke wabona naye ukuthi lento engiyishoyo iyona ezoshesha kakhulu. Wakhetha yona.

Izinkundla zokusakaza uma zingabambisana kahle nezinhlangano zomculo wasendaweni, ziningi izinto ezinhle ezingenzeka kubona, futhi nenzuzo bangaba nayo bobabili. Ngenxa yokuthi izinkundla zokusakaza yizona ezizogqugquzela imicimbi esuke ikhona ephathelene nomculo. Futhi kuzoba lula ukuthi bathole abaculi abasafufusa ngokushesha. Enye into futhi ukuthi uma khona umculo omusha ophumile, kuzoba lula ukuthi abantu bawulalele khona bezowuthenga.

Ubhuti wami uMandla ngimutshele ukuthi njengoba ezoqalisa ukuzilolonga kwakhe ngokujima njalo ekuseni nantambama, kumele alalele umculo ofana ne-Electronic Dance Music, ilona uhlobo olusetshenziswayo uma ugijima.

I-AL izoba nomthelela omubi kakhulu embonini yomculo. Okokuqala, ukulahlekelwa okungase kube khona ukujula kwemizwa kanye nemvelaphi. Ukukhathazeka ngezimo zokuphatha mayelana namalungelo okushicilela nobuqiniso. Kanye nokwenzeke kokuhlanganiswa kwezitayela zomculo.

benkundla yezokuxhumana, ibona abantu asebekwazi ukudayisa ngendlela eyiyona manje. Ngenxa yokuthi abantu abaningi banezinkundla zokuxhumana, sebevele babone into entweni, sebevele babone into edayiswayo enkundleni yokuxhumana mase beyayithenga. Yindlela akusekwenziwa ngayo imali.